Tamkhulu, ugqirha ubona ingathi kukhona umhlaza onobungozi ongakuhlasela. Ngoku ke ucela ukwenza uvavanyo ngalumbe ukuze aqiniseke uba ubomi bakho abukho sebungciphekweni.

Urhulumente ufuna ulutsha luzikhusele ngenxa yezi zizathu zilandelayo, ufuna ukunciphisa izinga lokukhulelwa kwabafundi ukuthintela ukusasazeka kwezifo kunye nokwakha ulutsha olunoxanduva.

Abantu bayoyika ukuthetha ngezi zigulo kuba okokuqala boyika uhlazo. Abantu abaninzi bayakoyika ukuba xa besitsho ukuba banengxaki yoxinezelo lwengqondo baya kujongwa okanye bagwetwe.

Amadoda amaninzi awothandabuza ukufuna unyango lwempilo yengqondo ngenxa yendlela uluntu oluba jonga ngayo. Xa umntu ngakumbi indoda ejongelwa phantsi ngenxa yeengxaki zengqondo senzeka izinto eziyingozi. Okokuqala, kukhona intetho ethi indoda kufuneke ingakhali. Loo ntetho leyo yenza amadoda ukuba angakwazi ukuthetha ngezinye izinto ngakumbi izigulo ezidibene nengqondo.

Ndicinga ukuba imali yenkamnkam yabantu abadlala yonele for iimfuno zempilo zabantu abadala ngokuba bayakwazi ukuthenga ezo nto zishotayo for impilo yabo, kwaye bayakwazi ukuthi xa bengaphilanga phakathi nenyanga bakwazi undwendwela iikliniki ezikufutshane.

Ukuthenga iipilisi ezingahlolwanga kwaye ezingakho semthethweni ayonto irayithi onoyenza leyo ngokuba zingaba nobungozi emzimbeni wakho. Ewe, zona ungazibona ingathi ziyasebenza apha ekuqaleni kodwa xa kuhamba ixesha kuzaba khona ubungozi bezi pilisi. Into endinokuyicebisa kuwe kukuba sihambe sindwendwele ugqirha okufutshane ukuze azosinika amacebo onokunciphisa ngawo umzimba ngaphandleni kokusebenzisa ezi pilisi.

Iinkalo ezinokuphuculwa xa kuthethwa ngeeklinikhi ezihambayo ziindawo apho kunzima ukufikelela khona. Iindawo ekunjekweelali ezisemagqagaleni ilali ekunzima kuzo ungena kwaye iilali ezingena klinikhi ezikufutshane, apho kufuneka abantu bawele imifula ukuze bafike kwiiklinikhi. Kungaphuculwa kanjalo ukuba zifikelele nakubo kabini okanye kathathu ngeveki.

Urhulumente kufuneka abenoxanduva lokubhatala iinkonzo zonyango olungxamisekileyo ngakumbi xa kungxamiseke okanye umntu engakwazi ukuzinceda ngenxa yezizathu eziphuma emandleni akhe. Ezi zizathu kukuhlupheka, ungaphili, nokuswela kwemali.

Andivumelani nenkolelo ethi ukuthintela ukukhulelwa emtshatweni yimbopheleko yomfazi kuphela. Kutheni ndisitsho? Ukuthintela kokukhulelwa yinkqubo ethi ichaphazele abantu ababini kuba abantu ababini, indoda nomfazi, babelana ngesondo emtshatweni bobabini banoxanduva lweziphumelo zabo. Ukuphuma kwezibakala kuquka ukukhulelwa kumele kuxoxwe, kuqatshelwe kwaye kulawulwe ngokudibeneyo.

Xa idibene nobundlobongela asikwazi ukuba siyixoxe isikhaya okanye siyithethe silikhaya, isisombululo kukuba ahambe ayoxelwa emapoliseni.

Nazi izinto endizibona zisenzeka ezincomekayo, kwakhiwe kwezakhiwo ezineendlela ezifanelekileyo, ukuqesha kwabasebenzi bezempilo, ukubonelelwa ngezixhobo esixhasayo kunye ukwaziswa nokufundisa uluntu.

Imali ethunyelwa ezikolweni ukutyisa abantwana ayonelanga ukuba kuthengwe ukutya okunesondlo okanye okunezakhamzimba. Kutheni ndisitsho, ukutya okunezakhamzimba kuyadura kakhulu kwaye andiqondi urhulumente ukuba angakwazi ukunika izikolo ukutya okunezakhamzimba kuba kuyabiza. Into angasuka ayenze kukuba ukutya kukuthenga izityalo zityalwe ezikolweni ukuze kuvunwe phaya kuphekwe.

Bhuti, le ntloko kudala ikuphatha kwaye inobungozi intloko. Mna ndiyakucebisa, mntakamama, ukuba uhambe uye ekliniki okanye uye kugqirha wakho uyojonga ukuba akukho nto irongo na ngokuba kaloku asiyazi uba yintoni erongo and intloko inobungozi.

Xa ndisiva igama elithi isifo seswekile into yokuqala ethi qatha engqondweni yam sisifo esinxulumene nenqanaba le-glucose ushukela egazini elingalawulekanga kuba ke yindlela eqhelekileyo echazwa ngayo esi sifo. Ukuxhaphaka kwesifo isifo seswekile siyinto eqhelekileyo kwaye abantu abanintsi bayachaphazeleka yiyo kuba nomfanekiso okanye imbono yesifo kule xesha elide kwenzeka ngokungazenzekeliyo.

Mntwana wam, uxinezelelo lwengqondo yindlela umntu aziva ngayo xa enomthwalo onzima engqondweni ngathi kukho iinto ezininzi ezimxinileyo emenza azive ekhathazekile exinezelekile okanye engonwabanga. Ngamanye amaxesha xa izinto zisenzekela ebomini njengeengxaki esikolweni, ekhaya phakathi abahlobo okanye ukucinga izinto ezingezizo ngawe loo nto ingakwenza uzive ingathi awunakuphefumla kakuhle engqondweni.

Ngokoluvo lwam abantu basezilalini abanalo ufikelelo olwaneleyo kwiinkonzo zikaxakeka. Kutheni ndisitsho xa kukho umntu odinga iinkonzo zikaxakeka ziyakwazi ufika emva kweeyure, loo nto icacisa ukuba abaxhamli ngokwaneleyo kwiinkonzo kwaye iinkonzo zikaxakeka ziyacotha.